Ukulalela abaphakathi ababili abalwisanayo omphakathini, ngingakhetha indlela yokuxazulula ngeBhayibheli eliNgcwele. Abomakhelwane ngibalalele izinkinga zabo, ngingakhethi kulona owenze kabi kodwa ngibavulele izwi lokuthi, kwamele uthande umakhelwane wakho njengoba nawe uzithanda. Ngaloko, abomakhelwane bazothola ukuthula ngaphakathi kwabo kwezinhliziyo zabo, nangasekuqubekeni bazothandana ngoba balizwile izwi ukuthi, kwamele uthande umakhelwane wakho njengoba nawe uzithanda, loko bazokukhumbula noma kunini baphinde bathandane, ukuthandana kwabo kubancede ekuyeni phambili, ukuthi omunye mekengenalutho bakhone ukuncedana.

Lokhu kunganceda kakhulu, kakhulu kumantombazane, bangathola amathuba amaningi, amanye bangathola naphesheya ngoba kusasenamazwe amaningi avalele abesifazane ukuthi bangayenzi or bangafundi amakhono amaningi, loko kunganceda kulawa amanye amazwe mase kushoda ukuthi bathole abasebenzi abayenza lemisebenzi, kungabavumela abesifazane. Futhi kakhulu ngoba abesifazane banobunono, banenhliziyo enhle futhi bahlakaniphile, nemisebenzi eminingi ingathuthuka kakhulu, ikakhulu eNingizimu Afrika, la kune sandla somfazi khona kuyalunga, loko kungapha isizwe ukuthi siye phambili kakhulu, kuphe abafazi ukuthi baye phambili kakhulu.

Izifundiso ezafundiswa ngabaholi ziningi, ezokuqala ezokuthi ungadineki, ungasheshi ukudineka noma kuthiwani ma uwumholi noma nje empilweni ngoba loko kungakubulalisa nokubulalalisa. Manje kubalulekile ukuthi kuyo yonke into eyenzakalayo ungadineki, ubonise ukudineka ulwe, akudingeki empilweni, kudinga uhlale phansi uyehlise umoya, ube nomoya wokuthula. Yonke into ixazululwa ngomoya wokuthula kodwa ngobuhlakaniphi, loko kubaluleke kakhulu, yikho engikufundile and-e kuyanceda umphakathi, la umphakathi uvuka khona ngenkani kanye nokulwa ngoba umphakathi ulungile unomoya phansi, uyakhona kuyehlisa ulaka kulungiswe into ngendlela elungile.

Njengoba amantombazane ashintshela kwebasifazane, kubalulekile ukuthi bakhone ukukhuluma, bakhone ukuzimela bakhone futhi ukukhuluma ngokuhlonipha, ukuzimela kwabo futhi kube nokuhlonipha. Kubalulekile ukuthi wesifazane makashintshela kusafazane ahlakaniphe, kuyo yonke into ayiyenzayo, ayiyenze ngokuhlakaniphi nangengqondo, ikakhulukazi mase bashadile, angavumeli okubi kumnyeni wakhe. Umnyeni wakhe uyamushaya, kwamele akhulume azimele, ima kunento angayithandi eyenziwa omunye umuntu noma ngumnyeni wakhe, azimele, akhulume ngokuhlonipha, ngokuzwakala ukuthi azwakale, ngalokho angalwi kodwa akhulume kahle.

Umndeni wakubo kwentombazane kwamele umusekele ngezinto eziningi, ikakhulu nje okubaluleke kakhulu ukuxhumana mihla njalo ngamalanga ngoba laba abesifazane banemizwa kakhulu. Kuko konke, kakhulu esikhathini la esuke sokushintsha, bashintshela khona sebaya kwabesifazane, leso sikhathi asikho lula, siyakhathaza futhi ngokomcabango, sidala ukungahlaliseki kahle. Kubalulekile-ke ukuthi umndeni umufonele ukuthi bezwe ukuthi kuhamba kanjani, uzizwa kanjani futhi baphinde bamgquzelele, bamutshele futhi ukuthi uzojabula, konke kuzolunga.

Qondo othi umuntu ngumuntu ngabantu ubaluleke kakhulu kimi, ubaluleke kakhulu ngiwuthatha ngokubaluleke kakhulu empilweni, ngiyakholwa ukuthi wonke umuntu kwamele awuthathe ngaloko ngoba umuntu angeke akhone ukuphila yedwa, siyadingana singabantu, akudingeki uphile ngento yokuthi wena uwedwa, kwamele ube nabantu ophilisana nabo, umndeni, abangani, osebenza nabo noma abantu nje ongazwani nabo, kubalulekile. Uncede la ukhona ukunceda khona, ungayi ngokuthi umuntu unjani noma kuthiweni ngaye, wena uma ukhona ukunceda umuntu uncede umuntu, kubalulekile, ungancedi ngoba ufuna ukuthola okunye okuzayo kodwa ukuncede ngenhliziyo enhle ngoba uyanceda ufuna nje ukwenza umhlaba ube into elungile.